Kgotso motswadi waka ke letsa tjena ka dithapo tsa marangrang tse kentsweng maobane. Basebeletsi ba lona ba ile ba re bolella hore marangrang a tla qala a sebetsa kajeno, empa marang rang ha so ka sebetsa le kajeno lena. Re kopa thuso ka dithapo tsena tsa marang rang hore re tlo kgona ho sebedisa marangrang, ka kopo kea leboha ngwaneso.

Dumela. Hao, wa tseba maobane moo ke ne ke kadimme ngwana hao fono. Mme o ile a bapala ka yona. Kajeno lena ha ke re ke sheba playlist ya ka ya dipina tse le tse leng hore kea di rata ha ke e fumane wena ngwaneso. Ha kea thabela se leng horeng mora hao o se entse. Hle ka kopo ke kopa o buisane le yena hle. A tseba ke bohloko jwang ka play list eo? Ha ke nahana ke tshwanela ke qale fatshe hape ke tle ke ikopantse hape hore e tlo kgona ho ba teng, ke utlwile bohloko. E seka o ka bua le yena hore a emise ka ho bapala playlist-ing ya ka. Ha re dumellane hore a bapale di papadi kapa hona di-game mo phone-ung ha felle moo fela eseng aye playlist-ing ya ka. Ha jwale o sa mpaketse mosebetsi, o boima. Kea leboha

Ke tla qala ke shebe hore Wi-fi ya ka e ntse e le maemong a matle, ke nto e tima ke boele ke laeta. E bang e ntse sa sebetseng ke tla a qala ke laete flight mode, ke nto e tima. Ke boele ke ye ho Wi-Fi ke e laete. Mme etla kgutla e sebetse hape.

Ke tla qala ke ye ho motho a buang maka ka nna. Kapa ke mo ngolle molaetsa kapo hona ke mo letsetse. Ke mo kope hore a tlohelle ho bua maka ka nna mme ke bontshe bopaki baka hore o bua maka ka nna. Ke mo kope hore a ye setjhabeng hape alo ngola ditaba tseo hape mme a kope tshwarelo ho nna ka ha o bua maka ka nna. Re tle re tsebe ho lokisa ditaba.

Rakgadi signal ya hao e shwele hoba re feta dithabeng mme dithabeng ha hona dipalo tsena tsa signal kapa hona tsa motlakase. Seo o ka se etsang o ka emela hore re qete ho feta mona dithabeng mme o nto sebedisa phone ya hao hape ka ha signal ya hao tla be eseo. Kapa wa etsa flight mode wa boela wa e tima hape hore signal e leke ho kgutla.

Batho ba lokela ho tseba ho fafatsa maka ke tlolo ya molao mme ba iphumana ba le tlalehong tsa molao kapa hona sepoleseng ba tshwerwe ka baka la ho fafatsa maka. Seo ke se etsang hore batho ba ska fafatsa maka ke hore nna ke seke ka fafatsa maka and le hona ke tsebise ba haufi le nna kapa hona metswalle ya ka. Ho fafatsa maka ke tlolo ya molao ho ya ka POPI Act, mme motho a ka iphumana a kwalletswe ka baka la ho fafatsa maka.

Ha o batla ho bala ditaba radiong, o ka qala ka ho etsa demo. Ho etsa demo ke ho etsa eng na? O nke sephepheshwana kapa hona ditaba tse itseng o nto ithuta ho qala ho di bala. O no di bale o di bale, o ntso sendela radio hore o so sebeditse jwang mme ha mosebetsi o hlaha wa ho bala ditaba radio-ng. O ka nto apply-a kapa hona wa kenya kopo ya hao hore o tlo be motho e ithutwang kapa hona hore o tlo kgona ho sebetsa moo o bala ditaba.

Nka mo eletsa hore sekolo se bohlokwa le ha le ha toro ya hae hoba sebini e le bohlokwa nka mo kopa hore a qete sekolo a be le matric mme kamora moo, e be a ka tswela pele ka toro ya hae ya ho ba sebini. Kapa seo a ka se etsang ke hore a ska tlohela sekolo a nna kene sekolo, a ntsa tswellisa toro ya hae ya ho ba sebini ka thoko a ka bala kapa hona ha ba sebini ha sekolo se tswile le ka di weekend, beke le ka phomolo tsa sekolo.